Yebo, izinkundla zokuxhumana zingakhiwa kabusha ngokunciphisa izaziso ezikuhluphayo, ukukhuthaza isikhathi sokuphumula nokwenza ama-feed angabi namandla okudonsa isikhathi eside. Kuphinde kwasiza ukufaka izinkomba zokuzesebenzisa kahle ezifundisa abasebenzisi ngokusetshenziswa okulinganiselayo.

Esikhathini esizayo, amadivayisi ahlakaniphile azoba mancane asheshise futhi axhunywe kangcono. Kusetshenziswa ubuchwepheshe obusafufusa, njenge-AI, u-five G noma u-six G, namasensa athuthukile. Ubulakani bokwenziwa buzodlala indima enkulu ekuthatheni izinqumo ngokuzenzakalelayo. Ukwenza amadivayisi eziqondise afunde imikhuba yomsebenzi, futhi anikeze izixazululo ezenzekalayo nezihambisana nezidingo zomuntu siqu.

Zinikeza abantu bendawo ithuba lokwabelana ngemibono, ukukhuluma ngezinkinga zabo nokuthola izixazululo ezihambisana nomphakathi wabo. Zikhuthaza ingxoxo, ubumbano nokuthuthukisa ulwazi lwabantu ngezindaba ezithinta impilo yabo yansuku zonke.

Ngokugxila ekuqinisekiseni imininingwane, ukunciphisa ukusatshalaliswa kokuqukethwe okushubile nokusebenzisa ubuhlakani bokufakelwa okuqondayo, kumele zihlaziye izincomo zokulinganisela ngokuvuleleka. Abasebenzisi bangenza ingxenye yabo ngokubika ubugebengu bokuxhaphaze nokusekela izinqubomgomo ezikhuthaza inhlonipho nokuziphatha okuhle.

Ngingabehlisa umoya, ngiphendule ngokucacile nangokuhlonipha ngichaze ukuthi angihlosile ukudukisa, ngiphinde ngithumele ubufakazi bokuthi okuqukethwe kwami kusukelwe ebufakazini obuqinile, njengesinyathelo esengeziwe, ngiqinisekise ukuthola kahle ulwazi engilwabelenayo ukuze ngilondoloze ukwethembeka.

Abasebenzi bangasebenzisa amadivayisi ahlakaniphile ukufaka imigomo ezihlelweni ezifana nezinhlelo zokusebenza zokuzivocavoca, ezempilo noma ezemfundo bese belandelela inqubekela phambili ngezaziso, imibiko, nemibono yesikhathi sangempela ukuze bagxile futhi bathuthuke.

Ngithole abaculi abasha bendawo kwi-YouTube ngisebenzisa ama-hashtag nemiphakathi yomculo yangapha. Ngithanda ukuthi umculo wabo unomsindo omusha, futhi uveza izindaba eziseduze nami.

Ngokwakha imingcele, ngingathatha izithombe noma izibhalo ngokushesha bese ngibheka isikhathi sokuzibuyekeza kamuva. Ngingagxila ekuphileni leso sikhathi uqobo, ngigweme ukuxhomeka ezifisweni zokuthola ukuthandwa nezibuyekezo ezingapheli ezinkundleni zokuxhumana.

Ngizosebenzisa izifundo ezimfushane nezisebenzisanayo, ngihlanganise ubuchwepheshe bokufundisa ukuze ngigcine abafundi bebanzi ukunaka. Ngizoxoxa ngezinkinga ezifana nokulahleka kwesikhathi, ukucindezeleka kwengqondo nokuxhaphazwa online. Ngikhuthaze ukusebenzisa izinkundla ngendlela efanele.